Loko ni teka xikweleti ni fane ni swi tiva ku ri khadi loko ni teka xikweleti ku na ku na ti-interest leti ti fane ni ti hakela.

Loko ndzi nga ha ri tirhisi ndzi fane ndzi ya ka ka va ti-bank ni ya va hlamusela ku khadi a na ha ri tirhisi ko swi ta endla ku ri vumundzuku bya mina byi va byi nga ri kahle.

Leswi ni fanele ni languta swona ni nga se hlawula khadi ra xikweleti i ku cheka ti-charges i ku cheka ti ti-interest ku ri ta ni teka for how long va ta ni tekela mali for nkarhi wo fika kwihi.

Lexi lawulaka ku ri ni fane ni hakela mali muni i i swikoweto swikoweto or swikoweto ti-interest.

ni nga n'wi byela hikuva leswi ni lava ku maka yindlu ni lava ku xava movha ni lava ku ndla business-e hi rona khadi leri so ri ta endla ku ri ni kota ku ndla swi swa mina fast hi xihatla ri ta endla ku ni kota ku ndla swi swa mina hi xihatla.

I swakudya swakudya hi swona hi mhaka ku ri swakudya swi dyiwa every day so vanhu va tirhisa mali everyday ku xava swakudya.

Ku pfula akhawunti swi na nkoka leswaku hi ta kota ku hlayisa kona mali ya hina xin'wanyani na loko hi ri mavhengeleni hi ta kota ku xava swakudya hi rona .

Akhawunti yo hlayisa mali i ku loko ku ku ku ku ku hela n'hweti ni va na ha ri na mali ya mina a yi dyiwi akhawunti ya xikweleti loko n'hweti yi hela va teka mali n'hweti yi hela va teka mali.

ra debit i khadi leri ri hi hlayiselaku mali i khadi leri hi vekaku mali nakona ri tirha ku xava swakudya ri tirha ku xava swakudya ku xava mpahla ku transfer-la mali ra deposit-iwa ku xava ti-airtime ku xava voucher ku hakela swilo hi hi ku xava electricity ku xava gezi swi tele swa vona leswi swi ri swi ndlaku.

Ni ta n'wu hlamusela leswaku ri a ta na papila ra le vuhosini vutshamo vutshamo bya laha a humaku kona na xitiviso xa ye xa ngoho na khopi ya xitiviso xa yena xa ngoho.

Ya hambana hikuva minkarhi yin'wana swi ya hi ku ri munhu u nghenisa mali muni eka khadi ra yena.

mali hi xikweleti i ku ya teka mali ebank.

Makhadi ya xikweleti ya tirha ku teka xikweleti nakona ya tirha swin'wana na swin'wana ni nga teka na mali.

I ku hlaya swi swi swiletelo leswi nga tsariwa eka paper.

Hayi a yi khanseriwi mali ya xikweleti loko munhu a pfula khadi ra xikweleti.

Ndzi ehleketa leswaku va ni pfarisa va ni pfarisa or ku ni onhisela mavito.

i fifteen rhanda.

Ni nga tsundzuxa xihlangi leswaku xi pfula bengi ya Capitec nakona hikuva a yi na ti-charges to tala.

Ku laveka maphepha ya laha a tikweni ni humaka eka rona.

Eya ra tirha ku ndla sweswo kasi na vanhu vo tala sweswi va tirhisa va va tirhisa khadi ra debit ku xava swilo eka inthanete.

Ni tirhisa khadi ra Capitec naswona ti-deposit-i ta hatlisa ku nghenisa meseji ka mina.

Ku hambana ka khadi ra xikweleti i ku ri teka xikweleti ntsena kasi khadi ra debit ni nga xava swakudya hi rona ni nga xava swiambalo hi rona.

Ndzi nga ndzi ta ya eka bangi yin'wana ndzi ya ringeta kona.

Ndzi ta ya ebangini ivi ndzi hlamusela mupfuni wa mina leswaku ndzi lahle khadi nakona ni kombela va ri pfala.

Va ya etibangini va ya cheka mali ya vona kambe na tona swi teka mali naswona swa pfumela ku cheka mali.

Hayi a hi miehleketo ya kahle nakona mina ni nge swi endli swo ni ni tirhisa na khadi na nsati wa mina.

Ta va vutisa leswaku ni yi teka njhani mali ya kona.

A ni ta n'wi tsundzuxa leswaku ri a nge teki a nge koti ku teka mali hi mhaka ku ri khadi ra yena a ri na .

Na nkoka leswaku munhu a ti pfulela akhawunti ya bank leyi a yi tsakelaka hikuva a ta kota ku tiva ku ri u ta yi tekisa ku yini na mali ya kona.

leti a fanele a ti kombisaka hi leti munhu loko a ri na a bangi ya rona a ti kombisa ku ri i na bangi ya ya njhani nakona yi for ri tirhisa ku yini.

a ndzi ta n'wi tsundzuxa leswaku ri a pfula akhawunti ya bangi hikuva swi na nkoka swinene.

Swiletelo swa kona i ku va na mapasi papila ra le vuhosini.

Mina ndzi vona swi fanerile leswaku munhu a fane u fanele ku pfala pfala ku ya ebangini ya yena a yi pfarisa so leswi endlaka ku vanhu va chava i ku ri va ta fika va vutiseriwa ti-question swivutiso swo tala.

I mhaka ya ku ri ntwanano lowu hi nga twanana wona a ndzi kotanga ku wu fikelela so ku ze va ni tekela mali.

Va chava leswaku loko ko tshuka ku ve ni vutsotsi or ku tekeriwa mali swigevenga va nga koti ku yi kuma.

Fanele ku ya ebangini ya mina ndzi ya yi pfarisa.

Swi na nkoka hileswaku ri va ndlela ku ri va kota ku va na budget or va nga tirhisi mali hi ku hi ku hatlisa or va nga va kota ku saver mali ya vona.

Byela leswaku ri loko va nga landzelerisi swiletelo mali ya vona yi ta tekiwa.

Ndza swi ndza swi twisisa hi mhaka ku ri loko hi karhi hi teka mali na vona va va kha va hi hlayisela timali.

Pfula pfula akhawunti ya bindzu swi endla leswaku ri ni va ni ku na mali ya yo bindzurisa ku ku va ku ri na mali ya le sayitini.

ndzi va ndzi lava ku eka yinwana.

loko ndzi hoxa deposit ndzi va ndzi ri na mali yo ringanela.

Ta mafambelo ya bindzu ya kahle.

account hi fanele ku ya ebangini.

Bank ya le ka selifoni yi vuriwa app nakona ya hi pfuna swinene.

Ya ndzi vona ku ri ndlela ya kahle naswona a swi na problem.

Eya mina a ndzi voni ku ri na nkingha.

hlohlotela manana leswaku ri ku fanerile va nga khanseli loko mpfuneto wa mfumo hikuva va tirhile malembe yo tala and wu na mali na wona.

Ina hi swona mpfuneto wa medical aid wa durha swinene nakona wu lava munhu a yime kahle hi swa macheleni.

Mina ndzi vona wu ri nawu wa kahle hikuva loko movha yo tshuka yi tlumbile yi ta lunghisiwa hi va car insurance.

Mina ndzi vona swi ri na nkoka leswaku ri ndzi nyikela mali ka UIF leswaku ri loko ntirho wo tshuka wu herile ndzi ta kota ku claim-a mali ya mina.

Lexi va faneleke ku xi endla va fanele va ya ka department of labour hi kona va nga ta pfuneka.

I ku va va tekeriwa mali hi UIF ni vona i nga ri swi ta va na nkoka ku ri loko ntirho wu hela va ta kota ku claim mali ya vona.

Swinene hikuva vanhu va nga kota ku lava mitirho loko va karhi va va kuma mali leyi.

Swinene hikuva va ta kota ku claim-a timali ta vona niku teka timali ta vona.

Eya swi na nkoka swinene hikuva funeral cover ya pfuna swinene nakona yi ndla loko munhu a lovele a kota ku lahliwa.

Vubihi bya kona i ku loko munhu a lovile mi a nga ri na funeral cover mi ta hakela mali yo tala.

Tsundzuxa leswaku ri a va hakeli funeral cover hikuva yi na nkoka swinene nakona a yi durhi i mi nga hakela two hundred hi n'hweti.

Ndzindzakhombo wa movha wu pfuna leswaku loko wo tshuka i kume accident na wona wu ta ya u ta ndzindzakhombo wu tani u ta ni lunghisela movha wa mina.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku a swi fanelanga leswaku ri va tsutsumisa timovha ta vona hikuva loko yo tshuka yi kuma accident a yi nge lunghisiwi.

Vubihi bya kona i ku va munhu loko yo tshuka yi humelele hi accident yi nge koti ku lunghisiwa.

Lexi ndzi faneleke ku xi endla loko ni kuma pension ndzi fanele ndzi va ndzi karhi ndzi hlayisa mali ya mina.

va hlohlotela leswaku ntlawa wa xitokofela wa pfuna swinene nakona swi endla ku ri vanhu va tshama loko swi ta ka yena tipulani ta yena ta famba kahle.

N'wi hlamusela leswaku ri loko u xava movha a fanele a yi hlayisa nakona u fanele ku va a nga ti .

Ku leswaku ri a swi kahle ku xava yindlo hi loan swi kahle ku va va ti seyivhela mali ya vona loko va karhi va saver va ta kota ku ti akela yindlu ya vona.